Hai. Ndi vhona u nga muvhuso a u kho luza nga nḓila dzoṱhe u fhelisa maitele a u vha na vhaongi vha songo tendelwaho.

Zwe nda ṱangana nazwo ndi zwa uri ho vha na u shuluwa ha malofha hu songo doweleyaho, u engedzeya ha muvhili, u rema ha ṱhoho na u ṱoḓo u humisela zwiḽiwa.

U ambara khondomo misi yoṱhe ri tshi ita zwa vhudzekani, u dzulela u tshekiwa na u nwa dzi PrEP ḓuvha na ḓuvha.

Muthu a ne a kho lwa na TB u fanela u ḽa zwiḽiwa zwo ḓalesa dzi phurotheini zwiḽiwa zwo nonga makumba, ṋama ya khuhu, khovhe, dzi bintsi na u nwa mafhi a dovha hafhu a teyo u ḽa mitshelo na miroho.

Dziṅwe dza khaedu khulwane dzine dza sedzana na tshumelo dza shishi ndi uri vhathu vha swika hune vha fhelelwa nga mahaya avho. Vha nga kono u ḓi lugisela nga u fhaṱa dzi ḓireni dza maḓi dza khwiṋe, u ṱavha miri minzhi uri maḓi amvula a kono nwelela.

Vhathu vha re na malwadze a sa fholi vha vha vha kha khombo ya uri tshifhinga tshoṱhe musi u tshi vha na maṅwe malwadze aya ṱavhanya u vha kavha arali vha soko kono u dzhia mishonga yavho yo funa dziphilisi dzavho dzo fanelaho nga tshifhinga tsho teyaho malwadze oya nga u fhambanana a ya kona u vha kavha.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri muthu a hayeliwe vhulwadze uvhu ha COVID-19 u itela uri musi vhu tshi ḓo mukavha vhu wane masole awe a tshe o khwaṱha.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri vhathu vha ḓi dzhenise kha vhuteamiṱa arali vhathu vha si tsha ṱoḓo u ḓisa vhana fhano shangoni kana vha tshe vho awela zwi vha zwi zwa ndeme vhukuma uri vha ḓi dzhenisi khazwo.

Nḓila mbili dzine nda nga dzi shumisa kha u ḓi tsireledza ndi sa wane TB ndi tea u hayeliwa nga bisidzhini na u ḓisendedza kule na vhathu vha re na ho vhu vhulwadze ha TB.

Ndi zwa ndeme u kono u wana thuso lwa tshimuya nga murahu musi o xelelwa nga muthu ane wa mufuna uya kona u wana thuso ya muhumbulo, uya kona u fhola tshimoyani, uya wana nḓila dza khwiṋe dza u kona u tshila na tshiimo.

Ee ndi vhona a hone masiandaitwa a si avhuḓi arali muthu a kho shumisa vhuteamiṱa nga nḓila yo kalulaho.

Ndi vhona a si maitele a vhuḓi nahone a sa fhaṱi tshitshavha ngauri vhana vha ano maḓuvha vha ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani vha vhaṱuku vhukuma arali vha sa ita zwa vhuteamiṱa ndi henefho hune vha ḓo ḓi hwala vha tshe vhaṱuku.

Ndi zwa ndeme uri muthu a dzhie tsheo ya u ḓi tsireledza na u tsireledza muṅwe musi vhatshi kho ita zwa vhudzekani ngauri hu na malwadze manzhi ane a kono u fhirela nga kha vhudzekani.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri vhathu vha tshinnani vha teyo u vhudzwa nga ha ndeme zwa vhuteamiṱa uri na vhone vha zwiḓivhe.

Ee ndi vhona ungari i ya thusa kha u pfhumbudza vhathu vha tshinna nga ha mitakalo yavho.

Musi ndo ḓihwala ndi muṱuku vhathu vha mbo ḓi thoma u amba nga ha nṋe vho mbo ḓi thoma u ntsola dzi khonani vhaṅwe vha tshi ita no ntsumbedza nga minwe vhatshi mmbidza madzina o yaho nga u fhambanana vhaṅwe vha mmbudza uri ndi ḓabaḓaba.

Hu na khaedu ya unga u sa fariwa ha founu musi a tshi khou lingedza u founela sa ezwi hu tshi vha hu na vhathu vhanzhi vhane vha vha vha khou lingedza u founa.

Ndi vhona huna phambano khulwane ya u fara vhalwadze vhukati ha vhuongelo ha muvhuso na private vhuongelo ha private vha fara vhalwadze nga nḓila yavhuḓi nahone vha na ndavha.

Ndi vhona zwi tshi ḓura nahone zwi tshiya nga thuso i ne muthu akho ṱoḓa yone.

Nga u ḓi wana ndi kha zwa vhuteamiṱa na u nwa dziphilisi dza PrEP ḓuvha na ḓuvha.

U hoṱola hu sa gumi ho no fhedzaho vhege tharu, u bvisa tshihoṱola tshi re na malofha, u sa vha na dzangalelo ḽa zwiḽiwa, u pfha muvhili wo neta na u pfha u swa nga madekwana.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri vhathu vha tshinnani vha dzulele u ita dzi ndingo dza mitakalo yavho ngauri ndivhone vhaṅwe vha vhathu vhane vha vha na malwadze manzhi ane vha vha vha sa ḓivhi.

Dzi thusa kha u dzulela u humbudza vhathu uri naho u nahovho vhulwadze uya kona u tshila zwavhuḓi na hone tshifhinga tshilapfu ndi nga eletshedza mvelaphanḓa ya uri vhathu vhane vha kho tshila na ovhu vhulwadze vha fhate zwigwada zwo yaho nga u fhambanana uri vha kono u thusana na u tikedzana.

Ndi nga mu tsivhudza uri a songo renga zwithu a songo thoma a ita tsedzuluso kha vhathu vho no zwi shumisaho a thome nga zwithu zwi sa rengiwi a sathu shumisa masheleni awe zwithu zwi no nga u ita nyonyoloso hayani.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma ngauri vhana vha ano maḓuvha a vha thetshelesi naho wa dzula fhasi wa amba navho fhedziha arali a vha vhana vha pfumbedziwa nga ha vhuteamiṱa zwi ḓo dzi tsela fhasi tshivhalo tsha o ḓi hwala.

U sa kona u swikelela pfunzo yo fanelaho ngauri ahuna zwikolo zwo fanelaho, u sa vha na mishumo na vhushayi, u sa vha na mitshini ya thekinoḽodzhi ine ya nga thusa uyo muholefhali khaedu i dzi dzi nga tandululwa nga u pfhumbudza vhadededzi uri vha kono u tshila hani na vhathu vhane vha kho tshila na vhuholefhali, u engedza zwiendedzi zwine zwa ḓo kona u fara zwavhuḓi vhathu vha re na vhuholefhali.

Ndi ya uri arali mapholisa vha fhedza vha khou zwi wanulusa vha ḓo vha fara vha vha kudza thumbuni ya lukhohe.

Zwina vhundeme vhuhulwane vhukuma ngauri arali wa sa tevhedzela zwe dokotela wa u vhudza zwone ndi hanefho hune wa ḓo fhedza u kho ḓi hwala ngauri a wu ngo ita zwone.

Ee ndi vhona huna phambano vhukuma ngauri ano maḓuvha ho no ḓala zwa u ṱhavhiwa kana u pangiwa tshithu muvhilini ngeno kha tshirema zwi sa itiwi.

Ndi vhona zwi songo fanela uri vhana vha shumise dzi khondomu sa mabaḽoni honeha ndi vhuḓifhinduleli ha vhathu vhahulwane vhane vha vha tsini navho zwo vha zwi songo fanela uri vha vheye dzi khondomo fhethu hu songo tsireledzeyaho.

Ndi ḓivha tshaka mbili dza khondomo dzi no ambariwa nga vhafumakadzi na dzi no ambariwa nga vhanna.

Ndi vhona unga muvhuso u nga kono u thusa nga u engedza zwibadela kana dzi kiḽiniki vhuponi ha mahayani u pfhumbudza vhadededzi uri vha kono u tshila zwavhuḓi na vhana vha re na vhuholefhali.

U tikedziwa muhumbuloni na tshi muyani uri vha kono u ṱanganedza na u tshila zwavhuḓi sa izwi vhaṅwe vha tshi vha vha tshi kho shona vha teya u tendelwa uri vha ḓe tshikoloni u swika vha tsini no u beba nahone musi vhono fhedza u beba vha teyo u vhuya tshikoloni.

Ndi vhona i si tsheo yavhuḓi fhedziha ndi ya tikedza musi mufumakadzi a tshi dzhia tsheo ine yo livhana na mutakalo wawe a yeṱhe ngauri ndi ene ane a hwala vhana.

A thi vhoni dzi kiḽiniki dza vhupo ha mahayani dzi tshi khou shela mulenzhe ngauri musi waya dzi kiḽiniki u vhona zwo nambatedziwa hoṱhe hoṱhe nahone tsho u thoma tshine vha ḓo vhudzisa ndi tsha uri o khavhuteamiṱa naa.

Vhabebi vha nga shela mulenzhe nga u dzulela u sedza dzi bugu dza vhana vhavho na uvha gudisa dzi tshiṅwahaya naho vha thembisa uri arali vha nga wana maraga dza nṱha vha ḓo kona u vha rengela zwithu zwine vha zwi funesa.

Ndi ḓivha tshaka tharu dza vhuteamiṱa philisi dzine na dziṅwe ḓuvha na ḓuvha, depho ine ya fhedza miṅwaha miraru na dzhekiseni ine na i thavhani ṅwedzi muṅwe na muṅwe kana nga murahu ha miṅwedzi miraru kana miṅwedzi mivhili.

Ndi ḓivha uri tshitzhili e tshi tshi fhirela nga u ṱangana ha malofha tshitzhili i tshi a tshi fholi fhedziha tshi a kona u fhungudziwa vhuhali muthu a kona u tshila natsho. U ḓi tsireledza kha tshitzhili itshi u tea u ambara khondomo arali u tshi kho ita zwa vhudzekani, u teyo u ṅwa dzi PrEP ḓuvha na ḓuvha.

Ndi vhona unga zwi ngavha zwa khwine arali muvhuso wa nga engedza zwishumiswa zwa shishi kha vhathu vha vhupo ha mahayani.

Dziṅwe dza tsumbadwadze dza vhulwadze ha swigiri ndi hedzi u fhungudzea ha tshileme tsha muvhili, u dzulela u vuwa u tshi ṱoḓa u runda vhukati ha vhusiku, ḓora ḽi sa fheli, u dzulela u vha na nḓala na musi muthu a tshi kho bvo u ḽa musi muthu atshi thoma u vhona edzo tsumbadwadze u tea u dalela vhuongelo.

Ndi ngauri vhanwe vha vhalwadze vha tenda kha uri manwe a malwadze a ḓisiwa nga vhathu vhane a vha vha takaleli zwino hu vha hu khwine uri vha thome vha yo wana dzilafho ha vho maine u fhirisa u ya vhuongeloni

Madanzi a ya a AIDS a imela acquired immunodeficiency syndrome.

Zwa vhuteamiṱa ndi u ṋanga uri u ṱoḓa u vha na vhana vhangana nahone lini musi u tshi kho shumisa zwithu zwino thivhelwa u ḓi hwala sa dziphilisi, dzi khondomo na dzi dzhekiseni vhathu vha fhedza vha kho ni sasaladza uri a zwi tendelani na vhubvo hashu nahone a u nga koni u wana ṅwana musi u tshi Vho mu ṱoḓa.

Ndi uri arali u sa bvi mabiko muvhilini hunga sivhe na ndozwo ya mapfhura muvhilini.

Ndi nga vha ṅwalela vhurifhi nda vhaṱalutshedza zwa uri sa ezwi ndo ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani ndi khwine ndi ḓi dzhenise na kha zwa vhuteamiṱa.

Ndi zwa vhuṱhogwa vhukuma ngauri mitshelo i na dzi vithamini ya dovha hafhu ya thusa uri vhana vha aluwe zwavhuḓi ya thivhela na malwadze manzhi.

A vha ṋewi tshikhala tsha u ḓiimisa nga vhoṱhe vha vhonwa sa vhathu vho no dzulela u ṱhoga thuso ndi ngauri vhathu a vha ngo pfumbudziwa zwo fanelaho uri naho muthu a tshi kho tshila na vhuholefhali uya kono u ḓi ṱhogomela nahone uya kono u ḓi itela zwinwe zwithu.

Ndi vhona huna phambano khulwane vhukuma vhukati ha vhana vha mahayani na vhana vha dziḓoroboni vhunzhi ha vhana vha mahayani vha ya ṱavhanya u ḓi hwala vha tshe vhaṱuku.

Ndi ya uri uya kona u ḓivha arali u na maṅwe malwadze o u kavhaho naho u sa thu vhona tsumbadwadze.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri vhathu vha vhanna vha vhe na misumbedzo ya sumbedzisa ndeme ya u ṱhogomela mitakalo yavho ngauri vhunzhi havho a vha ḓi dzhenisi kho ṱhogomela mitakalo yavho vha fhedza vha khou kavhiwa nga malwadze vha sa zwiḓivhi.

Vhathu vhanzhi vha ṱangana na khaedu dzo yaho ngo u fhambanana nga maanḓesa kha vhupo ha mahayani ho ḓalesaho vhushayi a hu na fhethu hune vha nga ṱolwa hone a hu na vhathu vhanzhi vho pfhumbedzwaho dziṅwe dza tshumelo dzi toḓa masheleni manzhi ane vhathu avha nao.

Ee ndi vhona zwo fanela vhukuma uri vhaswa vha ḓi wane vha tshi kho tsivhudzana kha zwa u dzhenelela u ita zwa vhuteamiṱa.

Nga u vha ḓisela dzi mbekanyamushumo dzo fanelaho dza nga ha mutakalo na nga ha u ḓi ṱhogomela musi vhathu vha tshikoloni kana vha mahayani avho.

Ee, ndi a tenda uri vho ḓi lugisela zwavhuḓi nahone vho gudisiwa ngauri musi vha tshi swika vho vha vho ambara yunifomo yo fanelaho nahone vhavha vha kho ita zwithu zwine vha zwi ḓivha.

Ee, ndo vhuya nda shela mulenzhe kha fulo ḽa mutakalo wa vhanna nahone ḽovha ḽi tshenzhelo ire na nḓivho zwo nthusa u ḓivha nga ha mafhungo a ngaho mutakalo wa muhumbulo cancer ya prostate na mutakalo nga u angaredza ndo vha ndi tshi takalela u ḓivhadzana na tshitshavha nahone ndo ḓi hudza nga u vha tshipiḓa tsha zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza vhanna uri vha ambe na u dzhiela nṱha mutakalo wavho.

Nga u sika vhupo ho tsireledzeaho na vhu tikedzaho u vhona uri kiḽasini a dzi na u tambudzwa khethululo na nyofho, u ṱuṱuwedza tsireledzo ya maḓipfhele na muhumbulo nga kha vhadededzi na vhashumi vha tikedzaho swikelela ni ṱhoḓea dza mutheo u ṋetshedza tswikelelo ya zwiḽiwa u itela uri vhagudi vha sa gude vhe na nḓala, u vhona uri hu na maḓi o kunaho na zwifhaṱo zwa mutakalo, u ṋetshedza yunifomo kana zwishumiswa zwa u ṅwala kha vhane vha sa kone u zwi renga.

Nga u vhidza vhahumbeli vhane vha ḓivha vhukuma nga ha mutakalo wa vhanna uri vha ḓe vha ambe na vhathu vha dovhe hafhu vha vha ḓivhadze nga ha vhundeme hawo.

Ndi nga dzudzanya mushumo wa uri vhana vhoṱhe vha ṱangane vha dzhie ndingo dza malwadze o yaho nga u fhambanana na uri hu vhe na muthu ane a ḓo amba navho nga ha mutakalo wavho.

Ee, ndi vhona ungari vhatholi vha fanela u dzhia vhuḓifhinduleli vhuhulwane ha mutakalo ngauri vhaṅwe vha vhashumi a vha na ndavha nazwo.

Ee, ndi vhona huna phambano khulwane ya phindulo ya shishi vhuponi ha mahayani na ha fomala vhuponi ha mahayani i ya lenga phindulo ngeno vhuponi ha ḓoroboni kana ha fomala itshi ṱavhanya kha musi nga uri hu na ṱhahelelo ya zwishumiswa.

Ee, musi no ḽa zwiḽiwa zwisina pfushi na fhedza ni kho kavhiwa nga malwadze u ṱavhanya.

Khaedu dza mutakalo zwibadela zwo dalaho vhalwadze vhanzhi hu si na zwishumiswa zwo eḓanaho bvalwa zwikolo vhagudi vho xelelwa nga u guda dzikiḽasini, tshikhala tsha u guda nga internet matshudeni manzhi vho vha vha si na inthanethe kana zwishumiswa, u engedzea ha tshivhalo tsha vhagudiswa vhane vha litsha tshikolo zwihuluhulu kha vhupo vhu shayaho kana vhuponi ha mahayani, u xelelwa nga mishumo mabindu manzhi ovala kana u fhungudza vhashumi u fhungudzea ha mbuelo miṱa yovha i tshi khou tambula nga u badela zwiḽiwa rennde kana mbadelo dza tshikolo.

Ee, ndo no vhuya nda dzhenelela nahone zwo vha zwi zwavhuḓi vhukuma ngauri ndo fhedza ndi khou guda zwithu zwinzhi nga ha mutakalo.

Ndi tshaka ya u huvhadza nga zwishumiswa zwa mushumoni hu fanela uri hu vhe na zwishumiswa zwo fanelaho nahone ezwo zwishumiswa zwi fanela u ṱoliwa misi yoṱhe.

U itela uri vhana vhavhe na mutakalo wavhuḓi nahone vha gude vho takala.

Ee, ndo no vhuya nda lindela ambuḽentse vhuponi ha mahayani nahone a yi ngo vhuya ya dzhia mithethe mingafhani yo mbo ḓi swika ra wana thuso nga u ṱavhanya.

Ndi zwifhaṱo zwi sa swikelele vhuleme ha vhudavhidzani u sa dzheniswa ha didzhithala naho dziṅwe tshumelo dzi tshi wanala kha internet webusaithi dza muvhuso a dzi swikelele i tshifhinga tshoṱhe kha vhathu vhane vha shumisa zwivhali zwa tshikirini kana vhane vha sa vhone zwavhuḓi.

Ḽi fanela u sedza kha mutakalo wa muhumbulo ngauri vhana vhanzhi vhavha vha khou tambula nga mutakalo wa muhumbulo vha sa ḓivhi zwine vha fanela u ita.

Hai, ndi vhona vha si na tswikelelo yo linganelaho kha matshilisano ngauri vhaṅwe vha vhathu vha ya vha tambudza ngeno vhaṅwe vha vhathu vha sa vha fare nga nḓila ine vha fara vhaṅwe.

Ndi khethululo mishumoni u sa tholiwa nga ṅwambo wa vhuholefhali havho naho vha na vhukoni u sa holeliwa zwavhuḓi kana, u ṋewa zwikhala zwiṱuku zwa u aluwa na khethululo ya pfhunzo zwikolo zwi tshi hana u ṱanganedza vhagudiswa vha re na vhuholefhali u shaya nḓila dza u funza dzi katelaho vhashumi vha tikedzaho kana zwishumiswa zwa u guda.

Dzi thusa zwavhuḓi nga uri vhanwe vha vhana a vha na ndavha na mutakalo wavho fhedziha musi dzi hone ndi hafho hune vha ḓo wana nḓivho ya nga ha mutakalo.

Nga uri ovhu vhulwadze ha COVID-19 vhu aḓa vhu na vhuhali vhuhulu hune ha nga fhedza vhukoni fhirisa fhano shangoni.

Ndi nga uri ngei dzi ḓoroboni hu na dzi ambuḽentse nnzhi vhukuma dzine dza nga ṱavhanya u fhindula musi hu na tshiwo.

Tsha u thoma ndi uri ndi ambara mask tshifhinga tshoṱhe ndi fhedze ndi ye ngei tshibadela tshanga tsini uri ndi ṱoliwa.

Ee, ndi vhona u nga si siṱe thimu dza u buka dzi kiliniki dzi nga fhungudza tshifhinga tshilapfu tsha u lindela nga uri vhathu vha ḓo ya ngei kiḽiniki musi tshifhinga tsha uri vha dzhene tsho swika a vha nga ḓo ya nga matsheloni vha lindela u swikela litshikovhela vha tshi thusiwa.

Ndi nga ambuḽentse dzi sigathi vhukuma kha vhuhulwane ha vhathu na nyimele isi ya vhuḓi ha bada vhuponi ha mahayani kana ḓoroboni na u ḓala zwiendedzi vhuponi ha ḓoroboni na sisiteme dza vhudavhidzani dzi si dzavhuddi vhukati ha zwibadela na tshumelo dza shishi zwi nga iledzwa nga u engedza dzi ambuḽentse na vhashumi na u khwinisa sisiteme ya u fhindula kha nyimele dza shishi na u ṱhogomela dzi bada.

Vha nga u ṱhogomela nga u ṱoḓa vhathu vhane vha vha na nḓivho nahone muthu muṅwe na muṅwe wa tshinnani o fanela uri a vhe hone.

Nga u engedza zwishumiswa zwo fanelaho na u engedza vhuongi uri vhalwadze vha kone u thusalea nga u ṱavhanya.

Vhanna vhanzhi vhavha vha kho shavha u ambiwa kana u si iwa nga vhaṅwe vha vhanna.

Ndi u vha ṋea nḓivho yo fanelaho na u ḓisa zwishumiswa zwo linganaho.

Fzi a konḓa u swikelelea ambuḽentse i ḓo lenga u swika nga uri bada ndi ṱhukhu i kho gidima nga luvhilo lwa fhasi.

Nga u ṱuṱuwedza vhanna uri vha dzulele u amba nga ha mutakalo wa vhanna uri vha kone u ḓowela nahone vha kone u amba na vhaṅwe vhanna nga hazwo.

Maanḓa a sisiteme ya vhulondoti mutakalo wa tshitshavha ndi tshumelo dza mahala kana dza mutengo wa fhasi u swikelelaho phaḓalala naho na vhaḓivhi vha zwa mutakalo vha re na vhutsila madokotela na vharengi vhanzhi vho gudiswa zwavhuḓi vhushaya nungo ha sisiteme ya ndondolo ya ralo wa tshitshavha ndi zwifhinga zwilapfhu zwa u lindela u ṱahela ha vhashumi u fhelelwa nga nungo na themamveledziso isi ya vhuḓi.

Zwi ita uri hu vhe na u ṱhogomelwa ha khwiṋe ngauri vhathu vhanzhi vha ya ṱoḓa thuso nga zwifhinga zwa vhusiku kana zwifhinga zwine ra nga ri ndi zwa shishi.

Ndi pfha zwo leluwa vhukuma ngauri ndi tshiya dzi kiḽiniki a thi athu upfa vhathu vha tshi khou isa dzi mbilaelo nga ha tshumelo ya u ṱanganedza dzi ARV.

Musi kiḽiniki yo fhelelwa nga mushonga wo ḓoweleyaho vhathu vha dzulela u ya u renga dzi famasini kana mashophoni.

Ndi ya uri vhathu vha ḓo balelwa u wana dzilafho nga maanḓesa vhathu vhaaluwa kana vhathu vha shayaho ngauri a vha nga koni u yo ḓi rengela kana u ya kha dziṅwe kiḽiniki dza nga tsini.

Zwi amba uri vhathu vhanzhi vha ḓo farwa nga malwadze manzhi a ne a ḓo balelwa u fhola vhaṅwe vha hone vha nga fhedza vha khou ri sia nga uri mishonga ndi ya vhuṱhongwa.

Ndi uri i gudise vhashumi vha kiḽiniki kana manese vhaongi nḓila ya khwiṋe ya u amba na vhathu kana u fara vhathu.

Ndi uri dzi kiḽiniki kana vhuongelo ha mahayani vhu na mishonga yoṱhe na kana dzilafho ḽa ndeme sa izwi dzi kiḽiniki na vhuongelo ha mahayani zwi tshi shaya dzilafho ḽa ndeme.

Ndi ya uri muthu u tea u ḓiṱhogomela u ḓiṱhogomela honoho hu tshi katela na u dzulela u dalela vhuongelo kana kiḽiniki uri a kone u sedzulusa mutakalo wawe zwavhuḓi.

Ndi uri kiḽiniki kana vhuongelo ovho hune a vha tsini naho ha vha hu sina dzilafho ḽine a kho ḽi ṱoḓa kana ḽine a fanela u li shumisa.

Uri arali hu si na vhathu vho huvhalaho kana vhathu vhanzhi vho huvhalaho i nga thusa kha vhaṅwe vhane vha vha na dziṅwe thaidzo kana ya thusa kha vhathu vha vhaaluwa.

Vha fanela u thoma vha wana muthu ane a ḓo vha thusa kha tshumelo ya mutakalo muthu ane a ḓo vha ṱalutshedza lwa khwiṋe nahone lu pfeseseyaho.

Ndi uri vhathu avho vha tshumelo ya shishi vha dzule vho luga vho lugisa na mitshini ya hone uri hu tshi vha na tshiwo vha ṱavhanye u thusa.

Ndi nga mu livhuwa nga u mufha masheleni ngauri muthu uyo u dzulela u shumisa masheleni awe tshifhinga tshoṱhe musi a tshi thusa.

Ndi uri minister wa mutakalo u fanela u engedza vhashumi vha tshumelo dza shishi a dovha hafhu a engedza na zwishumiswa ngauri vhaṅwe vhathu vha balelwa thuso nga uri ahuna zwishumiswa.

Ndi uri a ite mushumo wawe o ḓi funga na uri a ṱhonifhe vhathu nga maanḓesa vhathu vhaaluwa vhathu vha vhupo ha hashu vha ṱoḓa ṱhonifho arali wa vha ṱhonifha na vhone vha ḓo u ṱhonifha vho.

Vhuponi ha hashu huna kiḽiniki nthihi nahone eyo kiḽiniki i kule vhukuma tshithu tshithihi tshine nda nga vhudza murangaphanḓa wa mutakalo ndi uri arali zwa nga konadzea ha kona u ḓisiwa kiḽiniki vhuponi ha hashu kana ha kona u ḓisiwa iḽa kiḽiniki ya goloi ine yavha i kho tshimbila tshimbila khamusi luvhili kha ṅwedzi kana luthihi u itela vhaaluwa.

Zwa khwiṋe ndi vhona hu u wana goloi wa isa muthu sibadela ngauri edzi dzi ambuḽentse dzi a dzhia tshifhinga vhukuma tshiṅwe tshifhinga vha ya wana i khou fhedza na awara yoṱhe kana awara mbili.

Arali kiḽiniki ha fhela muḓagasi kana maḓi hu na khonadzeo ya uri vhaṅwe vha vhalwadze vha ri sie fhano shangoni sa izwi miṅwe mitshini i tshi shuma nga muḓagasi arali maḓi a vha o fhela hu ḓo vha na tshika nga uri edzo kiḽiniki dzi ḓovha dzi sa kho kiḽiniwa miṅwe mitshini kana zwiṅwe zwishumiswa zwi ḓovha zwi sa khou ṱanzwiwa.

Nga hetsho tshifhinga hu vha hu sina zwine vhathu vha nga zwi ita ngauri hu vha hu sina tshumelo ine a nga i wana. Tsha khwiṋe ndi u mu ṅwalela vhurifhi uri a kone uya kha tshiṅwe sibadela tshine a ḓo wana hone thuso.

Ndi uri hu founeliwe dzi ambuḽentse uri dzi kone u ḓa u mu dzhia dzi mu ise tshibadela tshanga tsini kana vhuongelo.

Insulin i isa swigiri kha sele dza muvhili u itela u wana mannḓa arali hu sina nyito yo eḓanaho ya insulin swigiri iya ya nṱha.

Hai ndi vhona zwi songo fanela uri vhalwadze vha ye vha fole miduba ngauri vhaṅwe vha vhalwadze vha ya fhedza vha tshi khou ri sia vha hanefho midubani.

Uri muthu a ḽe zwiḽiwa zwa pfhushi nahone a dzulele uyo ṱoliwa malwadze vhuongeloni kana zwibadela zwa nga tsini.

Zwi ya fhambana nga vhuongelo zwi tshibva kha uri ovho vhuongelo vhu ngafhi vhu ḓoroboni kana vhu mahayani vhuongelo ha ḓoroboni zwifhinga zwinzhi vha fha mishonga ya vhuḓi ngeno mahayani tshiṅwe tshifhinga vha tshi fha mishonga isi ya vhuḓi.

A lu ṱuṱuwedze zwavhuḓi nga uri vhathu vhanzhi vha siyalala vha tenda kha uri na ngaya na gwa mishonga ni a fhola kana na ngaya na wana mushonga huṅwe ni ya vha khwine.

Ee ndi vhona ayo magavhelo a tshi thusa vhukuma ngauri a fhiwa vhathu vhane vhavha vha khou balelwa u ḓi shumela kana u ḓi thusa.

Ndi mililo ine yavha yo thoma dzinḓuni yo vhangwa nga zwishumiswa zwa muḓagasi zwishumiswa zwi ngaho dzi geḓela na dzi aini.

Ndi mulandu wa sibadela na muvhuso nga uri hu vha hu sina vhashumi vhanzhi vhane vha ḓo kona u thusa vhathu vhoṱhe.

Arali muthu o bviwa nga maswa vhusiku nga tshirema u shela maḓi a makanda a muomva kana maṱari a muomva.

Vhaṅwe vha ya bikeliwa kana u ṱanganyiseliwa mishonga ine ya ḓo vha thusa u awedza maluvhi ngeno vhaṅwe vha tshi wana muthu ane vha nga amba naye wa nga hanefho tsini.

Ndi uri muthu muṅwe na muṅwe kha wonoyo muṱa a kiḽine thumbuni zwi nga fhambana nga nḓila ine a khou kiḽina ngayo.

A thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi kho ṱhogomela muthu o fariwaho nga siṱirouku fhedziha vhunzhi ha vhathu vhane vha vha vho fariwa nga sitirouku vhavha vha khou balelwa u ḓi itela zwithu kana u tshimbila muthu anga vha ṱhogomela nga u vha isa bungani kana u vha itela zwine vha ṱoḓa kana u vhaisa hune vha kho ṱoḓa hone.